Xa ufuna ukutshintsha imoto okokuqala kufuneka uqale ujonge le moto ohamba ngayo ukuba ikwinqanaba elinjani, kuba ingaba iseyimoto engarhaleleka na omnye umntu xa eyijonga. Xa uyijonga nawe ungumqhubi wayo uba ayisokolisi na, into engeke isokolise omnye umntu. Nakule ozothi uyifune kufuneka uyijonge yona uba ikumgangatho onjani kunale moto ubukade uhamba ngayo, ungathathi imoto ekumgangatho ophantsi kunale ubuhamba ngayo. Ndingamcebisa fanele ajonge zonke ezo zinto ngaphambi kokuba athathe le moto le eyenye ayifunayo intsha.

Abantu ababini bangakwazi ukuziqalela istokfela xa kuthiwa barhwebelana ngemali enkulu. Kodwa ke kuye kube yinto entle xa abantu bebanintsi kweso stokfela ngoba ipokotho awuyiva kakhulu ngoba abantu baye bakhuphe imali abakwazi ukuthi bayikhuphe baqhubeke nokuphila. Abakhuphi yonke imali yabo bashiyeke bengenanto. Ndiyabona ke ezindaweni ezinintsi kuye kube ngabantu abaninzi kwaye benamacebo amanintsi ngoba abantu ababini awabikho kakhulu amacebo kuba khona nokuphikisana. Kodwa ke abantu xa bethe bebanintsi bayakwazi ukuba badibanise phaya naphaa, akukhe kubonakale xa kuthiwa kukhona umntu ongafakanga imali ngelo xesha.

Heyi, hayi inzima kakhulu ke into yokuboleka imali ugqibe ungabi nayo indlela yokuyibuyisa, usoloko usexhaleni. Kwaye xa ungumntu onezinto mhlawumbe onazo ezikwalapha eyadini ezifana nazo iimfuyo ezifana nazo mhlawumbe oomabonakude ezi, izinto nje eziphathekayo ezikwakhona apha ekhayeni, usoloko unexhala. Kuba awazi uba lo mntu lo oboleke kuye imali, ingakumbi xa kuthiwa uyaqala ukuboleka kuye, ukuba ungumntu onjani usebenza nabantu abanjani. Kuye kube khona kaloku iingxaki abantu abaye badibane nazo zokuba xa bethe baboleka imali kube khona abantu abathunyelwayo ngabo bantu abathi babe babe nala mashishini ukugrogrisa abantu uba babuyise iimali zabo. Iyoyikeka loo nto.

Ngaphambi kokuba ndimboleke loo mntu loo mali kungafuneka kaloku uba andichazele ukuba njengoba eyiboleka nje uzoyibuyisa kanjani? Kwaye sibe nesivumelwano esikhona esokuba mhlawumbi xa engazoyibuyisa imali kube khona into ebhalwe phantsi uba yintoni endizoyithatha kuye ezokwazi uba ithi ibuyise le mali yam. Kube khona isivumelwano esikhona, kube khona nomntu osecaleni esingathi sithethe naye malunga nokuba xa engazuyibhatala le mali yintoni ezothi ndiyifumane mna kuye. Ngoba xa uthe wakhatywa yibhanki kuchaza kona ukuba ungumntu mhlawumbi ongabuyisi xa ubolekile okanye ikhona ingxaki eyenze ukuba ibhanki lingakuniki okanye awungomntu uqhele ukuboleka.

Ndicinga ukuba ibalulekile loo nto yokuba uvelise idilesi yakho kwenzela uba xa ngaba ibhanki lifuna imali yalo, lazi uba lo mntu elimbolekayo uhlala phi. Nakhona kubonakalise ukuba lo mntu unayo indawo yokuhlala ungaboleki imali kanti awuhlali kule ndawo othi uhlala kuyo. Kwaye ngamanye amaxesha abantu baye baboleke imali kanti bazokwenza ubugebengu nobuqhophololo. Ngoku ke ibalulekile into yoba aziwe umntu xa eboleka imali uba uhlala phi, kanjani, le mali ayifumene uzoya phi nayo, ngokunjalo ngokunjalo.

apha xa ngaba ungumbolekisi osemthethweni kuye kube nezinto okufuneka uzenzile. Mhlawumbe ke uye udibane nabasemagunyeni aphezulu afana namagunya asebupoliseni, apho uye ufumane khona isitampu, uye nasezindaweni apho usaziwa khona. Nangona ndingawazi amanye amaziko kodwa kufuneka ube ngumntu ongenawo amatyala angakubophisa. Ube ngumntu ongazange wakhe wabotshwa, ube ngumntu ongumntu wabantu, ukwazi ukuba ulibalise ishishini lakho kwizinto zezimali.